Mo dinakong tseo re neng re tsena dikolo, go ne go na le sengwe, seo se neng se bitswa dingangisano. Mo o re neng re fiwa dintlha tseo re tshwanetseng go ngangisanang ka tsona. Nngwe ya dintlha tseo re neng re bua ka tsona, ke botlhokwa ba sekolo. Go ne go le boitumelo thata go ka bua ka botlhokwa ba go tsena sekolo, ka gonne re a tseba gore fa o tsene sekolo, o kgona go dira dilo di le dintsi, o fitlhelela dilo di le dintsi. Sekolo se botlhokwa thata go ka bula menyako e le mentsi mo bophelong.

Go kwa thata gore bathapisi ba metshameko le bagakolodi, ba tse karolo thata-thata mo go palelweng, mo thulaganyong ya thuto. Ba tshwanela ke go ka rotloetsa bana gore ba ithute, le fa ba ntse ba le mo metshamekong, e seke ba lebelela metshameko fela, ba ba bontshe le botlhokwa ba thuto.

E botlhokwa thata mo bašweng, thata-thata go bontsha bokgoni ba bona jwa botshelo, go dirisana mmogo, go buisana le go rarabolola mathata, gonne ga ba tshameka ka ditlhopa ba tshwanna ke gore ba buisane, ba tshwanna ke go dirisana. Fa ba na le bothata, ba tshwanetse ba borarabolole ba botlhe, jaanong metshameko e botlhokwa thata gobane e kopanya batjha.

Ka nako ya Sejana sa Lefatshe sa FIFA, seo se neng se tshwaretswe mo Aforika Borwa, se ne sa thusa thata mo tlhabololong ya ikonomi ka gobane batho ba le bantsi ba ne ba fumana ditiro tsa go dira mo di-hotel-eng, mo ditadiamong, mo madirelong a dipalangwa, ka nako e ya tiragatso e na ya Sejana sa Lefatshe. Jaanong batho ba le bantsi, ba ne ba kgona go ka dira, ba fumana ditiro, bana ba bona ba kgona go ka phela ka lebaka la tiragatso eo.

Nka rata fa dikolo tsa kwa magaeng, thata-thata mo re nnang teng, di ka bana le metshameko ya o tshwana le bo rugby, metshameko ya go thuma, metshameko ya kgwele ya maoto le tse dingwe tse dintsi. Lebaka ke gore, metshameko ena e neela bana ditšhono di le dintsi, lefatshe ka bophara, and-e lebaka la gore re bane le metshameko ya palo e e kwa tlase mo magaeng, ke lebaka fela la go tlhoka didiriswa. Jaaka, ha rena didiriswa tsa o tshwana le matamo a ho thumela, ho ka ruta bana, ha rena didiriswa tsao tshwana le mabala a bo rugby, jaanong ke bona gore metshameko yena ke yona o kareng e ka ba teng mo metseselegaeng.

Motho a ka ithutela metshameko e fapafapaneng, e le metshameko e a e ratang. Ka nako tse dingwe, go nna sekai, motho a ka fetoga motshameki wa kgwele ya dinao empa ka lebaka la lerato la motshameko o na, o feleletsa o ithutela go ka ba mokatisi kgotsa ena moatlhodi wa motshameko o ho. Ka tsela eo, motshameko o ho, o kgona go go tsenyetsa madi, o ntse o dira se o se ratang, ka nako tseo.

Nka rata thata go itse ka ipaakanyo ya bona, gore ipaakanyo ya bona gore ha batla go tshameka le setlhopha sa rena, ipaakanyo ya bona e tsenyeletsa eng e, e tsere nako e le kanangkang. Ke dilo dife tseo ba di entseng gore ba feleletse ba fentse setlhopha sa rena.

Ntle le pelaelo epe, motshameki o ke mo ratang ka pelo ya me e feleletseng ke Relebohile Mofokeng. Lebaka la me ke gore, o bonagala e le mosimane yo o boikobo thata, yo o ratang batho, yo o phelang a tshega le batho. Se segolo thata, o tseba thata kgwele ya dinao, o e tshameka ka botswapelo.